Umsebenzi wengxowamali yomhlalaphantsi kukunceda abantu xa besebebadala bengasakwazi ukusebenza ukuba babe nemali noko abayirholayo naxa ingasalingani nala mali bebeyifumana xa besebenza. Kodwa ukuba bangahlali bengenamali okanye bafumane imali encinci efunyanwa ngabantu berhulumente inkamnkam yorhulumente. Iyanceda uba umntu impilo yakhe ingatshintshi kakhulu xa se egugile.

Abantu bayabathanda omatshonisa ngoba abakwazi usebenzisa imali kakuhle. Kwaye xa ungaya kumatshonisa kwinyanga yokuqala uzawuphinda ubuyele ngoba ne-interest yimali eninzi kakhulu. Xa sowumbhatele umatshonisa awusazi ukwazi uphila ngale mali ushiyeke nayo kuzawufuneka uphinde ubuyele uyoboleka imali. Ke ngoku ngaloo ndlela bayakwazi ukutrepa abantu bababuyise futhi.

Mna ukubona kwam ndiyibona kuyarojwa siyarojwa thina bantu ngoba uyibhatale ipolisi iminyaka ungazange wakleyima kuyo kodwa xa sewungasenamali yokuyibhatala akukho mali ozawuphinda uyifumane. Kukurojwa kwabantu oko, funeka kube khona noko imali imadlana encinane ozawuyibuyiselwa xa ungazange ukleyime kwipolisi yakho.

I-inshorensi yokwexeshana izinto engazigubungeliyo yindlu okanye i-life cover okanye zizo ezo ke ngoba ezi ezimfutshane ziyakunika i-funeral cover.

Abantu bavula iiakhawunti zekhandi letyala ikhadi letyala ngoba abanamali yokuphila le mpilo abafuna ukuyiphila. So basebenzisa amatyala ukuphila impilo abantu bacinga uba ngabantu abanemali kodwa abanamali basebenzisa loo makhadi ukuthenga nokutya nezinto ezingabalulekanga. Ngabantu abathanda amatyala.

I-inshorensi yobomi yinto efuneka uyithathe xa usemncinane ngoba ayizukudurela xa uyithatha usasemncinane. Kodwa xa uyithatha usumdala uneento ezininzi apha emzimbeni baza kudurisela yona ke, kwamanye amaxesha awuzukwazi kwa kuyithatha kuxhomekeka eminyakeni yakho.

Molo mama, ndiyacela ke mastandi ndiyayazi uba ndineenyanga ezimbini ndingakubhatali, kodwa bendisamisiwe emsebenzini ixeshana. Kodwa ke ikheyisi yam ihambe kakuhle ndiyiwinile naku-CCMA ke. Umsebenzi wam umqashi wam kukho imali enkulu azawundinika yona, ndizawukwazi uba ndibhatale iinyanga endingazibhatalanga, ndiphinde ndibhatalele naphambili. Ndiyakucela ke mama.

Kaloku kukho ii-lawyers ezibhatalwa ukuze zikwazi ukukuncedisa zitshintshe amagama womnikazi wokuqala wendlu ukuze atshintshelwe egameni lakho. So xa uthenga indlu funeka ufunisise ngazo zonke iindleko ezizawumela ziphume kuwe epokothweni phambi kokuba uthathe eso stephu sokuthenga indlu. Zininzi iinto funeka uzicinge.

Kukho ke imigalelo emininzi eyenziwa ngabantu. Kukho imigalelo kaDisemba uba bantu xa ukuvalwa emisebenzini nasezikolweni babe nemali, babe nokutya okuninzi. Kukho imigalelo yee-birthdays, kukho imigalelo yotywala, kukho imigalelo yemali. So, imigalelo mininzi eyenziwa ngabantu ngaphaa ngaphandle.

Le nto yokuthi ukwazi uthenga yonke into uhleli kwakho uyithenge apha efowunini yinto enceda kakhulu ngoba abanye abantu abakwazi kuhamba bahlale phandle bafole iilayini ezinde. So iyanceda ngoba yonke into uyicofa apha ubhatale kwalapha ulinde zifike ziziswe kwakho. So, iyanceda kakhulu kweli xesha esikulo.

Into efikayo engqondweni yam xa kuthethwa ngemboleko encinci, lityala. Kuba usengxakini yemali kuba ngamanye amaxesha awuzukwazi uphinda uyibuyise loo mali. So ke ngoku ukucinga ngaloo nto mna kuyandothusa, kundothusa kakhulu ngoba kubonisa ukuba awungomntu okwazi ukusebenzisa imali yakho ngendlela elungileyo.

Ke sisi kule inshorensi ozawuyithatha xa imoto yakho izawutshayisa kukho into esiyibiza nge-access payment. imali ephezu kwale esizawubhatala thina. Thina kukho i-part ezawubhatalwa inshorensi kubekho enye imali encinane izawukhutshwa nguwe esandleni ukuze ikwazi ubhatala imoto yakho bayilungise okanye imoto yomnye umntu.